Ditiro tsa go tsamaisa dikepe le dithulaganyo tsa go duedisa dithoto tsa lekgetho di ama bokgoni jwa go tsamaisa dithoto ka go boloka nako, go fokotsa ditshenyegelo le go nolofatsa go fitlhelela ditlhoko tsa bareki. Dikgwetlho di akaretsa go fepa mafelo a go fitlha mme ditharabololo di akaretsa thekenoloji ya go itirela go tsamaisa dithoto le mekgwa ya go fokotsa dikgwetlho tsa lekgetho.

Ke tla mo kgalemela ka go mmontsha gore go tswa dibaesekele ke taolo ya molao le go tlhokomela dikgang tsa ba bangwe. Ke tla mmontsha gore go dira jalo go ka ama batho ba bangwe.

Batho ba ba dirang dithulaganyo tsa dipalangwa le ba ba dirang melao ya dipalangwa ba na le seabe se se botlhokwa mo go rarabololeng bothata jwa go pitlagana ga diterene le go rulaganya tsela e e sekameng ya dipalangwa. Go tsenya melao e e dirang ka go netefatsa gore dipalangwa le diterene di tlhama mo se se tshwanetseng.

Ke tla mo eletsa gore go lukisa koloi go tshwanetse go dirwa ke setsibi se se nang le tsebo le boiphitlhelo. Ke tla mmontsha gore go leka go lukisa koloi ka tlhaeletsano go ka senya koloi ebile go ka ba le dikotsi.

Ga ise ke reke dithoto kwa dinageng di sele mme go reka dithoto kwa china go simolola ka go etela lebenkele le le amogetsweng, go dira di-order-ra mo inthaneteng, le go netefatsa go amogela ditumelano le ditlhwatlhwa tsa . Go tsaya sebaka go amogela dithoto, go ka nna malatsi a le mane go ya ka sebaka le dipalama.

Mapodisa a ne a emisa batho go netefatsa polokego mme batho ba di ba ne ba galefile ka gore ba ne ba sa itumelela go tsamaya le go tlhoka nako.

Ga ise ke iphitlhele mo seemong seo mme ke tlhalosa gore go palama tekesi go botlhokwa go tlhatlhoba manno a go duela go netefatsa gore tekesi tsamaisiwa sentle. Fa motho a sa duela mokgweetsi o ka emisa taxi go tlosa kotsi ya madi a a sa duelang.

Dibese di ka se tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne go na le ditsela tse di sa lekaneng, ditsela tse di kgoreletsang le mananeo a ditlhopha tsa dipalangwa a sa kopaneng.

Ke rata go tsamaya ka tekesi fa go na le dikonokono tsa go tsamaya mme ka ntlha ya go boloka nako le go kgotsofatsa ditlhoko tsa me tsa leeto.

Batlhankedi ba pharakano ba na le seabe mo go fokotseng go kgotlhagana ka go netefatsa tiragatso e tsamaelanang go diragatsa melao e e laolang pharakano le go fokotsa dikotsi. Ba thusa bapalami ba dikoloi tsa poraefete go tsamaisa le go tlisa kgotlhangano ka go latela melao ya pharakano.

Ga go na ditirelo tse di kgethegileng tsa dipalangwa tsa baagi ba batsofe mo lefelong la me, mme fa go ka nna jalo di ka thusa ka go ba fa kgotsofalong le go ba amogela dithoto tsa letsatsi le letsatsi ntle le mathata.

Go nna le koloi ya gago go thusa mokgweetsi yo o sa tswang go ithuta go kgweetsa ka go nna le kitso e e oketsegileng le go itirela. Le fa go ntse jalo go tla tlhokega nako le go ithuta go tsamaya ka koloi ka kelotlhoko.

Ee, ke kile ka tsamaya ka terena. E ne e le matshelo a bonolo, pabalesego e ne e le e ntle, mapodisa le badiri ba ne ba le teng go tlhokomela bapalami.

Melemo ke gore o boloka madi, o ka bona melemo eo ka go rera leeto ka nako le go tsaya bese e e ikanyegang.

Ba ka kgona go lekalekanya go tlhoka go ikatisa le dikotsi tsa go kgweetsa ka go ithuta ka tlhokomelo, go latela melao le go tsaya dikgato tsa tshireletsego.

Di-tall gate di botlhokwa go laola pharakano le go oketsa tshireletsego. Madi a a duelwang a duelwa go baakanya ditsela gore go nne le tshireletsego mo ditseleng.

Ditirelo tsa e-hailing di bua ka go tlhopha le go oketsa dikgato tsa madi. Fa dithekisi tse di tlwaelegileng di ka nna le ditshenyegelo tse di tletseng. Maitemogelo a baagisane ba e-hailing a ka nna a itekanetse go tswa mo tirisong ya dithekesi tse di rileng.